Swakudya swa le vupeladyambu swi nga va na switandzhaku eka mu miri wa munhu, kambe naswona swi va swi ka swi nga tiveki ku ri switandzhaku swa kona hi leswi swa njhani. Xin'wana lexi hi xi langutaka hi nga languta tihuku, tihuku ta kumeka ti kha ti kurisiwa hi nkarhi wutsongo hikokwalaho ko tirhisa swilo swa thekinoloji. Kambe huku leyiwa loko se yi va yi kha yi kurisiwa ku tirhisiwe tikhemikhali swiendla leswaku yi kula yi hetelela se yi ya tirhisa swi kumeka se swi nga ha va khomi kahle van'wana loko va kha va dya swakudya swo fana na sweleswo.

Vatsonga va le Mozambique, hi lava vo rhandza ku va va kha va tsimba nguvu. Kambe va le Bush vona na vona nguvo va tsimba. Ningaku Vatsonga va le Mozambique na Vatsonga va le bush i Vatsonga lava kha va ambalaka swilo swin'we. Kambe ku na Vatsonga va le Limpopo Vatsonga va le Limpopo hi lava vo mbala swibelana.

Nkhuvulo hi loko munhu a va a kha a tekiwa a yisiwa enkoveni hi vafundhisi kumbe mufundhisi, kambe loko va fika le enkoveni va va nghena endzeni ka mati ivi mufundhisi a khoma mukhuvuriwa a n'wi peta ematini ku ringanela ka nharhu, a tlhela a n'wi humesa. Kambe leswi swi va swi kha swi kombisa leswaku munhu loyi u amukerile Jeso Kreste tani hi muhlayisi wa vutomi bya yena, kusukela eka siku rero. Kambe naswona swilo leswi a va a kha a swi endla a nga se khuvuriwa swi hundzile sweswinyan se i munhu wa nyuwani eka Yeso, hi loko munhu a va a khuvuriwile.

Eka ndhavuko wa ka hina, mina ni vona lava va nga na vutihlamuleri lebyi hi xiyimo xa le henhla ku ri va mhani, hikuva va mhani hi vona lava va tshamaka va ri kona ekusuhi na vana. Kambe vo tatana vona ku na mikarhi yin'wani yo tala laha va va ka va nga ri kona ekusuhi na vana, kambe leswi swi endla leswaku va tatana va nga koti ku vona leswaku vana va hlayisekile, kumbe vanhu va xinuna va nga koti ku vona leswaku vana va hlayisekile. Va hlayisiwa hi vamanana eka mikarhi yo tala kumbe vanhu vaxisati.

Rainbow Nation, Afrika-Dzonga yi nga va yi kha yi vitaniwa Rainbow hikokwalaho ko hambanahambana ka mindhavuko leyi nga kona hi ku hambana ka vanhu eAfrika-Dzonga. Kambe Rainbow i xilo lexi nga na tikhala to hambanahambana kambe naswona ti kha tikhomanile ti endla xilo xin'we. Hikokwalaho swi vula leswaku endzhaku ka loko Afrika-Dzonga yi xanisekile hi mikarhi liya ya xihlawuhlawu, vanhu a va fanele hi va tlhela va va xilo xin'we va rivalelana eka swilo leswi nga endleka hikokwalaho Afrika-Dzonga yi tala ku vitaniwa Rainbow Nation.

Mina ndzi vona onge vakokwani hi vona va nga na vutihlamuleri byo dyondzisa vantshwa, ndlela yo sweka swakudya swa ndhavuko. Hikuva vakokwana hi lava va nga ni vutivi hi vuenti mayelana no sweka swo dya swa ndhavuko, na swin'wana na swin'wana swilo. Va mhani vona na va vona kambe a ndzi voni onge va nga va va ri ni vutivi bya vuenti mayelana no sweka swo dya swa ndhavuko, hikuva na vona a va swi landzeleli swa ndhavuko leswi endlaka leswaku lava va nga ni vutivi hi vuenti i vakokwani. Vantshwa a va dyondzi maswekelo ya swodya swa ndhavuko eka vakokwana.

Vanhu lava humaka ematikweni xikaya u va vona hiloko va va va kha va dya vuswa siku na siku swakudya swa vona a va cincacinci hi xitalo. Swi nga endleka mi kha mi kuma munhu a dya nyama hi masiku hinkwawo kambe naswona hi vanhu lava tivaka ku seketa swinene. Swin'wana leswi kombisaka vanhu lava humaka ematikweni xikaya hi le swo lomba lomba eka vamakhelwana swo komba va swi tiva leswaku munhu a nga va na xin'wana namuntlha, kambe mundzuku a va a kha a ri hava naswona loko a nga nyiki van'wana na yena va ta n'wi tsona loko se a swi lava.

Mina vakokwani ni nga va vutisa leswaku, hi swihi swodya leswi a va tala ku swi dya hi masiku na masiku, naswona hikokwalaho ka yini a va dya swakudya leswi. Ku kuma swakudya leswi a swi va tikela ku fika kwini. Xin'wana lexi a ndzi ta kombela ku xivutiso eka vakokwana, hileswaku endhavuko wa vona a va wu landzelelaka ke, hi swihi leswi a va swi endla loko ku fike masiku wahi naswona a va kotisa ku yini ku ya exikolweni a va dyondzisa ku yini?

Vavasati lava se va tekiweke endyangwini hi lava se va nga na vutivi hi swilo swa vukati. Kambe naswona loko un'wanyani a va a kha a tekiwa va fanele va n'wi dyondzisa hi swa vukati leswaku evukatini swilo swi endlisiwa ku yini na yena a kota ku va na vutivi ku fana na vona. Hikuva swilo swa vukati swi tikomba onge swa tikanyana, swi lava munhu a ri na mbilu. Hikokwalaho ka sweswo loko munhu alava swilo swa vukati u fanele a ti tshuneta na lava se va nga evukatini va mu hlamusela leswinene na leswo biha leswi a nga ta hlangana naswona evukatini naswona i fanele a ti khomisa ku yini ku hlula xiyimo xo tika evukatini.

Vukati lebyi hleriweke ku nga va, ku ri kha ku ri vukati lebyo munhu a nghena kambe alava swin'wana, ku nga va ku ri swilo swa timali eka mikarhi yo tala kambe rirhandzu ri va ri kha ri nga ri kona. Leswi swi endla leswaku loko swilo swo fana na timali ti kha ti hela loko nkarhi wu kha wu famba, hikuva swa ti helela swilo swa cinca. Munhu loyi a nga tekiwa kumbe loyi a nga teka kumbe lava nga tekana, swi endla leswaku va va mali eka loyi un'wana naswona loko vanhu va tekanile hi rirhandzu hambi swilo swa timali swo hela loko nkarhi wu kha wu famba va kota ku kondelelana va tshama swin'we ku fikela xiyimo xi vuyela ematshan'wini.

Ku sweka ka miroho swi olovile swinene xo sungula munhu wo fanele ku yi hlantswa leswaku yi basa yi suka na misava xin'wanyana a faneke a xi endla endzhaka sweswo hileswaku i fanele ku yi tsemelela hi mesa ivi loko a heta ku yi tsemelela a tlhela a yi hlantswa nakambe ivi a heta a yi faka epanini leyi a nga ta sweka hi yona kambe kusuka e ko kwalani a yi faka exitofini kumbe endzilweni xana yi kha ya vupfa na loko mati ma ye hela ivi a tlhe a faka ku fikela laha a fakaka matamatisi na mafurha leswaku yi nga omi hikokwalaho yi ta kumeka yi kha yi vupfa.

Xo sungula lexi ni nga ta xi aka endhawini ya ka hina hileswaku ku fanele ku va na layiburari kumbe ndhawu yo hlayela eka yona naswona ndhawu leyi yi fanele yi va na Wi-Fi leswi swi endla leswaku vanhu lava hlayaka tibuku kumbe vana va xikolo ku nga ha ri vana va xikolo ntsena munhu un'wana na un'wana loyi a tshamaka ekwala ndhawini loko a lava ku endla swilo swa yena i ta ya i ta ya swi endlela kwale layiburari naswona i ta va swi kha swi n'wi olovela hikuva i ta va a ri na inthanete xin'wani lexi hi fanekele hi xi endla laha ndhawini ku fanele ku va na ndhawu leyi yi vitaka leswaku i dropping centre, dropping centre hi laha munhu a tisaka swilo swa khale leswi a nga ha swi tirhiseki leswaku swi nyikiwa vanhu lava va swi lavaka.

Ndzi ambala swa ndhavuko wun'wana ku kombisa leswaku ndhavuko wa vona na wona ni wu vona wu ri wa nkoka leswi swi ta endla leswaku loko vanhu vo karhi va ndhavuko wo karhi va swi vonile leswaku mina tanihi Mutsonga ni xiximile ndhavuko wa vona eka nkarhi lowu taka leswi swi nga ha endla leswaku vanhu vo tala hi xitalo na vona va kumeka va kha va tsakela ku mbala swilo swa ndhavuko wa Xitsonga leswi va ta va va kha va swi vona ku ri tanihi Matsonga ha xixima mindhavuko ya vanhu van'wana na vona va ta hi tsakela kambe na vona va ta hi xixima eka nkarhi un'wana.

Hi ta langutisa e Minister of Education loyi a khomile eka swa dyondzo ku nga se fika lembe ra twenty twenty four hi lweyi a ri na swa vutivi a ri na vutivi bya le henhla swinene hi swilo swa education u olovisile vanhu leswaku va kota ku endla matric endzhaku ka loko va hlulekile kambe hambiloko va nga ha athendi kumbe va nga yi xikolweni va endla leswaku va endla swilo swa part time va ya hi ku tsala ntsena hi ta langusa na Minister of Health eka lembe ra twenty twenty four ku tlhelela ndzhaku u endlile leswaku vanhu lava nga kuma nghozi loko va kha va ri va ya ekerekeni va tlhelela emakaya ya vona va kha va nga tshikiwanga etindleleni leswi ta hi endlela nkingha eku fambeni ka nkarhi.

Mina ndzi vona swi olova swinene ku kuma ntirho eka ndhawu leyi ku nga na vanhu va tinxaka to hambanahambana hikuva vanhu lava va kha va qachaka kumbe va tholaka va va va kha va nga ri na ku rhangisa rixaka ro karhi eka ku thola ku fana na laha ku nga na vanhu va va va va muhlovo wun'we ntsena hikokwalaho ka sweswo swi endla leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a lavaka ntirho eka ndhawu yeleyo a amukeleka laha ku nga na rixaka ro rin'we leri nga hambaniki loko ko ta munhu wa rixaka ro karhi a swi olovi leswaku a kuma ntirho eka ndhawu yaleyo hikuva va lava ku ku tholana hi xivona vanhu vo fana na volako ene a hi swilo leswi nga tshamiseka nakatsongo.

Kona eka minkarhi yo tala ku va ku kha ku nga ri na rirhandzu eka ndhawu yeleyo hikuva vanhu van'wani va muhlovo yo karhi va kumeka va kha va langutisa mahanyelo ya van'wani leswaku vona swilo va swi endlisa ku yini kambe ku va na ku sola exikarhi leswi swi endla leswaku swi va na rivengo eka van'wani hikokwalaho a ku na ku rhandzana eka ndhawu leyi ku nga na muhlovo wa vanhu vo hambanahambana hambileswi va hanyisanaka kambe vona va na leswaku va muhlovo wo karhi a wu kahle lowu wa kahle hi lowa njhani.

Loko ku ri na munhu loyi a ni xanisaka emugangeni ndzi nga sungula ndzi vulavula na family ya ka hina ndzi hlamusela leswi swi endlekaka, kusuka kwalano hi vulavurisana na vona na na muxanisi loko yi hi hlula ivi se hi faka ndhuna, ndhuna hi yena a nga ta va a kha a swi tiva leswaku okay loko ku ya endleka xin'wani eka siku rin'wana a swi tiva leswaku ku humelele yini exikarhi ka mina na muxanisi ku loyi a ni xanisaka. Kumbe yena ndhuna tani hi munhu loyi a nga na vutihlamuleri bya le henhla i ta vona leswaku loko mhaka leyi ri so i humisa ku yini.

Mina loko ku fika vaendzi ndzi rhandza leswaku ndzi va swekela tihove, tihove ti nandziha swinene ende ndza swi tiva leswaku vanhu vo tala va ti rhandza tihove kumbe xitampa. Xin'wana lexi ni xi endlaka loko ndzi ri na vaendzi ni nga va ni kha ni va endlela xigugu loko xi ri kona naswona va dya hikuva swigugu swa kala laha makaya, loko munhu u n'wi nyike xigugu na yena i va a kha a swi twisisa leswaku ndhawu leyi ni nga vhaka eka yona a yi fani na tindhawu tin'wani leti ni fambaka eka tona hi masiku hinkwawo.

Clan name yi na vu nkoka swinene endyangwini hikuva loko ku va ku kha ku ri na clan name endyangwini swi endla leswaku vanhu lava hanyaka laha ndyangwini va va ni vuxaka lebyo tiya swinene hikokwalaho ka clan name. Xin'wanyana naswona leswi swi endla leswaku vanhu lava va va na vuxaka na na na ti-ancestors leti ti nga kona laha mutini.

Ku amukela vaendzi hi swakudya hi minkarhi ya mikhuvo swa hambana na ku amukela vaendzi swakudya eka siku na siku, hikuva laha ku nga na nkhuvo vaendzi na vona va va va kha va swi languterile leswaku loko va fikile va ta dya kambe va dya swo dya swa xiyimo xa le henhla swinene kambe loko ku hava nkhuvo eka swa siku na siku swi nga ha endleka leswaku na vona va kha va ta nyikiwa swo dya kambe loko va fikile mi va nyika swo dya na vona va titwa va ri va nkoka kambe swo dya swa kona swi nga va swi kha swi nga ri swona leswi swa risima ku va swo dya leswaku na vona va titwa va dyile kambe naswona i swa nkoka.

Ina i ntiyiso tindhawu to tala ta vanhu lava tshamaka emadorobeni kumbe mukhukhu a ti na vuhlayiseki, hikuva vanhu lava va fika eka ndhawu leyi kambe naswona va lava ku fikelela doroba hi kusuhi. Kambe naswona tindhawu to fana na mikhukhu a ti na vuhlayiseki hikwalaho ka leswaku vanhu va aka tindhawu leti va tibyela leswaku vona a hi vatshami va ndhawu leyi vo lava ku tshama eka ndhawu yo fana na yeleyo for nkarhi wo karhi, kumbe ku ri na xilo xo karhi lexi xi nga va veka leswaku va va eka ndhawu yo fana na yaleyo then leswi endla leswaku vanhu lava nga tshama eka ndhawu leyi nga ta va yi hlayisekile hi xiyimo xa le henhla swinene.

Tiyindlu ta Vatsonga va ndhavuko ku nga va ku ri tiyindlu ta byasi, tiyindlu ta byasi kumbe byanyi hi leti Vatsonga va ndhavuko va tshamaka eka tona kambe na mina tiyindlu to fana na teti ndza ti tsakela swinene ndzi vona ni ri ndzi ri tiyindlu ta kahle ti ri tinene, kambe vunghozi bya tona hi loko ko fika moya lowukulu swi nga ha endleka leswaku mati ya kumeka ya kha ya nghenile laha ndzeni loko ti nga akaka hi munhu loyi a nga ni vutivi, hikuva eka nkarhi wa sweswi vanhu vo tala a va ha tivi ku aka tiyindlu ta ndhavuko va tolovele tetiya hi hanyaka eka tona.